Kudala abantu bebengakwazi ukuzikhethela umntu amfunayo ngokuba imithetho yayiminintsi kudala, ngoko ke wawukhethelwa lusapho lwakho umntu ozotshata naye. Ilungile iphinde ayilunganga kwelinye icala. Ilunge ngoba ikwenzela lula. Ngamanye amaxesha kule mihla siphila kuyo ngoku abantu abasakhethelwa ngoku, umntu uyazenzela, yiloo nto imitshato inqabile. Ngoko laa nto iyanceda ngoba abantu abanintsi baye batshatwe xa belungiselelwe.

Kubalulekile ugqirha waseMpumalanga Koloni asazi isiXhosa ngoba eMpuma Koloni kuhleli amaXhosa. Abantu abaninzi ngamaXhosa abakwazi uthetha isiNgesi, ngoko ke kubalulekile akwazi uthetha isiXhosa ukuze bakwazi ukuncokola nezigulane.

Benza olu khetho kungokuba ezilalini kukude. Xa umntu enohlala ezilalini ephangela uzofika kade emsebenzini. Ngoko ke benza ngendlela elungileyo ngokuba bahlale edolophini baphangele xa begqibile uphangela babuyele ezilalini ukuze bazohlala kamandi bafuye, balime, baziphilele ubomi.

Mna ndicebisa ukuba xa kubhalwa isichazimagama makubhalwe onke amagama ngendlela yawo wonke indlela ethethwa ngawo nakwezinye iindawo, kungabhalwa eyi-one. Mazibhalwe zonke ogqiba zibhalwe ecaleni uba le yintetho yaphi, le yintetho yeyiphi ingingqi, le yeyiphi ingingqi. Ngoko umntu uzawukwazi uzikhethela le ayifunayo.

Ndisezilalini ndilungiselela ukuya edolophini. Ndilindile apha esitophini, ndilinde iveni kawonkewonke, ithatha ixesha kodwa ide ifike. Ndihambile ndade ndazofika edolophini nangona ndithathe ixesha ufika. Kuyo yonke loo nto ebalulekileyo kukuba ndikwazile ufika edolophini.

Kuba ndisengumntu omtsha, mna ndingakhetha uhlala elokishini ngoba elokishini zinintsi izinto, banintsi abantu nezinto zokwenza. Ezilalini zimbalwa izinto, awukwazi nozonwabisa, zimbalwa iindawo zokuya. Ngoko ke ndingakhetha ilokishi.

Mna ndingakhetha iingoma zesiNtu, iingoma ezimnandi ezimalunga nomtshato ukuze zizoveza le nto yenzekayo, esi simo senzekayo.

Ndingambuza ukuba yintoni ebangela uba makalwele into enje yokuthwala kwabantu? Ngoba amanye amantombazana athwalelwa uba mabatshathe nabantu abadala bangonwabi. Kufuneka bazenze abantu abadala ngoba batshate nabantu abadala, ulonwabo alukho.

Kule mihla yangoku andiboni isasebenza le nto ngoku. Abantu ngoku bahamba namasana kungekafiki naloo, nezo ntsuku zintlanu, nezo ntsuku zilishumi.

Ngokonokwam mna ndingathi lulungile ngoba kule mihla yangoku siyakwazi uzibonela ngoku abantu esifuna utshata nabo kunale yoba ukhethelwe. Eyokhethelwa andiyiboni iyinto erayithi.

Kukho laa ntsimbi isentloko. Laa ntsimbi isentloko ayinxitywa nangubani na, inxitywa ngabantu abangoomama okanye ngamantombi. Ibonisa ubucwecwe bomntu ongumama. Kukho laa ntsimbi isentanyeni, laa ntsimbi isentanyeni ayinxitywa ngumntu ongutata ngoba igquma isifuba somntu ongumama.

Izithuthi zasemaphandleni ndiyazithanda ngoba zincedisana nabantu abangenamoto bakwazi ukhwela. Nangona ke zinqabile, zicotha kodwa ke ziluncedo.

Mna ndicinga ukuba umntana makathethe isiNgesi esikolweni naxa esenza umsebenzi wesikolo, kodwa xa ehleli nje asebenzise ulwimi lakhe ukuze angalilibali.